Ke nahana mekete ena ya rona ya setso e ntse e hlokahala le hona jwale hobane re ke ra lahla setso, kapa ditso tsa rona hona jwale ka taba ya hore lefatshe le setse le hlabohile. Ke nahana hore meetlo ya rona ya Sesotho e ntse e hlokahala le hona jwale le mehleng ena e metjha ena, ya di-two thousand. E bohlokwa haholo hore setjhaba se itsebe, se tsebe le meetlo. Hobane ha o lahla moetlo wa hao, ho tshwana le ha o itahlile wena ka bo wena. Jwale meetlo ena ya rona ya Sesotho e ntse e hlokahala le kajeno.

Basotho ho tloha morao kwana le ho fitlhella lemong tsena tseo re leng ho tsona. Ba tsejwa, ba ne ba ntse ba tsejwa hore ke maapara kobo ho tloha hotlweng. Ee, ke ma apara kobo basotho. Ke moetlo, ho bona ke moetlo. Mosotho o tla mmona hantle ha kentse kobo ya hae ya Sesotho hore enwa ke mosotho. Ee, Basotho ba tsejwa hore ke maapara kobo ho ya ka history ena ya bona ya Basotho.